Dihwai tsa poone di lokela ho sebedisa kotulo ka nako ha dijothollo di se di hodile ka ho felletseng, mme di omme. Ba sebedise ho kotula ka metjhini kapa ka letsoho ho fokotsa tahlehelo le ho netefatsa polokelo e nepahetseng maemong a omileng, a se nang dikokonyana. Sena se thibela ho senyeha le ho boloka boleng ba peo bakeng sa sehla se tlang sa ho jala.

Ee, Afrika Borwa e romella ditholwana tse ngata le meroho dinaheng tse ding. Ditholwana tse ka sehloohong di kenyeletsa ditholwana tsa citrus jwalo ka dilamunu, le disirilamunu, morara, diapole le di-avocado. Meroho e meng e kang ditapole, eiye le dihwete le yona e romellwa dinaheng tse ding. Ho rekisa dijo dinaheng tse ding ke ntho e ntle hobane ho thusa naha ho fumana tjhelete, ho hlahisa mesebetsi le ho tshehetsa dihwai.

Mokgwa o betere wa ho nosetsa tamati kgafetsa ke ka ho nwesetsa ka marothodi. Tsamaiso ena e sebedisa di-pipe tse nang le masoba a manyenyane. E ka kopanywa le tanka ya metsi le timer. Ka hoo ditamati di fumane metsi a lekaneng letsatsi lohle ntle le ditshila. Mokgwa ona o baballa metsi, o thibela ho nwesetsa ho feta tekano, hape o boloka mobu o le mongobo. O thusa tamati ho hola ha molemo le ka pele.

Ke ne nkeke ka sebedisa sebetsa. Ho e na le hoo, ke ne ke tla leka leano le fapaneng jwalo ka ho bua le bona ho utlwisisa boemo ba bona le ho fumana tsela ya ho thusa. Ka mohlala, ke ne ke ka behella ka thoko karolo e nyenyane ya kotulo hore ke arolelane kapa ke ba fe mesebetsi ya polasi e le phapanyetsano ya dijo. Sena se haha kgotso, se sireletsa le dijalo, mme se tshehetsa setjhaba ntle le pefo.

Leano la ka la taolo ya dijalo le qala ka ho lema ka peo e ntle le ho lokisa mobu. Nakong e kgolo ke sebedisa ho nwesetsa ka marothodi ho laola dikokonyana ka tlhaho, le ho tlosa lehola. Nakong ya dipalesa ke eketsa dimatlafatsi le ho sireletsa dimela. Ke kotula ka nako e nepahetseng ho boloka boleng bo hodimo.

Ho bohlokwa haholo. Mobu o phetseng hantle o thusa dijalo ho hola hantle. Ho hlahlojwa kgafetsa ho bontsha hore na mobu o hloka metsi, dimatlafatsi kapa phekolo bakeng sa dikokwanyana? Sena se thibela ho hloleha ha dijalo le ho ntlafatsa kotulo.

Ho atleha temong e tjhesang ya lehlabula, dihwai tse ntjha di lokela ho nosetsa hoseng kapa mantsibuya ho fokotsa moya wa . Ho kenya matloa a moriting ho sireletsa dijalo letsatsing. Le ho sheba dikokonyana tse senyang le ho di phekola ka pele ka mekgwa ya tlhaho. Mehato ena e thusa ho thibela tshenyo ya motjheso le ho ntlafatsa tjhai.

UIF e fana ka tjhelete ho basebetsi ba lahlehetsweng ke mosebetsi, kapa ba sa kgone ho sebetsa. Ho fumana tjhelete ya hao, o hloka ID e nepahetseng, foromo ya UI nineteen e tswang ho mohiri wa hao, bopaki ba hore ha o sebetse jwalo ka lengolo, dintlha tsa hao tsa banka. O tlameha ha ho etsa kopo nakong ya ho dikgwedi tse tsheletseng. Ke tla o thusa ho tlatsa diforomo le ho di romela.

Dijalo tsa ka di hloka mobu o nonneng ka ha di hloka dimatlafatsi tse ruileng hore di hole hantle. Ke lema tamati, lettuce, le dihwete. Mobu o nonneng o fana ka di-mineral-e tsa bohlokwa le dintho tse phelang tseo meroho ena e di hlokang.

Ho na le menyetla e mengata ya ho rekisa thepa ya dihwai jwalo ka dimmaraka tsa dihwai tsa lehae, mabenkele a grocery le sethala sa marangrang tse thusang ho fihlela bareki ba bangata le ho fumana ditheko tse betere. Dihwai le tsona di ka fana ka di-restaurant-e.

Dikgoho tsa naha ha di latswehe jwalo ka dikgoho tsa toropong hobane di rua ka tsela e fapaneng. Hangata, dikgoho tsa naheng di solla ka bolokolohi, di ja dijo tsa tlhaho tse kang dijothollo, dikokonyana le dimela, mme di ikwetlisa haholwanyane. Sena se etsa hore nama ya tsona ebe matla le tatso e monate. Dikgoho tsa toropong, kapa tse ruilweng mapolasing hangata di bolokwa dibakeng tse kwalletsweng le o fetjwa dijo tse pheilweng tse etsang hore nama ya tsona ebe bonolo empa e sena tatso e monate.

Temo ya AI e nolofaditse temo ho batjha ka ho sebedisa technology e bohlale ho beha dijalo leihlo, ho bolela esale ka pele boemo ba lehodimo, le ho bona dikokonyane tse senyang dijalo. E fokotsa mosebetsi wa matsoho, e ntlafatsa katleho, mme e thusa ho etsa diqeto tse molemo.

Dumelang bohle. Temo ya sonoblomo e bonolo ebile e na le phaello. Re hloka fela mobu o motle, peo ya boleng, kganya e ngata ya letsatsi le ho nosetsa ka mehla. Boloka tshimo e hlwekile kgahlanong le lehola le dikokonyana, mme ka dikgwedi tse ka bang tharo ho isa ho tse nne, re ka kotula le ho rekisa peo. Ha re sebetse mmoho, mme re qale temo.

Tuna e ka makotikoting e tura haholo hobane tuna ke tlhapi ya boleng bo hodimo eo ho leng thata ho e tshwasa le ho e sebetsa ho sa tsotellehe theko. Ke ntse ke thahasella ho e reka hobane e monate ebile e phetse hantle.

Molemi, nakong ya kotulo re tobana le mathata a kang kgaello ya basebetsi, dikokonyana tse senyang dijalo le tieho ka lebaka la maemo a lehodimo a mabe. Ho rarolla mathata ana, re ka sebedisa metjhini e potlakileng.

Ha jwale ke sebedisa phetoho ya dijalo le ho eketsa manyolo ka ditlama ho boloka mobu o phetse hantle. Sena se thusa ho boloka dimatlafatsi le ho thibela ho fellwa ke matla ha mobu ho netefatsa kgolo e ntle ya dijalo le tjhelete e ntle ka nako e telele.

Ho sebedisa diroboto mapolasing, ke ntho e ntle hobane di etsa hore mosebetsi o potlake hape o atlehe. Diroboto di ka etsa mesebetsi e kang ho lema, ho nosetsa le ho kotula ka nepo. Ho boloka nako le ho fokotsa ditshenyehelo tsa basebetsi. Sena se thusa dihwai ho hlahisa dijo tse ngata ha di ntse di sebedisa disebediswa tse fokolang.

Mmuso o ka tshehetsa balimi ka ho netefatsa ditheko tse nepahetseng tsa dijalo. Ho fana ka dithuso tsa ditjhelete, le ho fana ka dikadimo ho tsa tswala e tlase. Ho hodisa insurance ya dijalo ho ntlafatsa phitlhello ya mebaraka.

Ke ba eletsa hore ba batle mananeo a diphallelo a mmuso, kapa thuso ya tshohanyetso pele. Ba ka boela ba batla mesebetsi ya nakwana metseng e haufi. Ba hlahloba mananeo a kwetliso ya ditsebo, kapa ba nehela dikoporasi tsa lehae bakeng sa tshehetso.

Dumela motswalle. Mohlomong ke hobane meroho e rekwang lebenkeleng hangata e kguwa ka pele, mme e phekole nako e telele nakong ya dipalangwang. Tse ke di lemang hae di butswitse ka tlhaho, mme ha di na di-chemical-e. Ka hoo, di latsweha ha monate ebile di na le tatso e ngata.

Ha eba o batla ho ba sehwai se hlwahlwa, ho boloka diphoofolo di phetse hantle ho bohlokwa haholo. Diphoofolo tse phetseng hantle di hola hantle, di hlahisa ho feta mme ha dijale malwetse. Etsa bonnete ba hore bana le metsi a hlwekileng, dijo tse nepahetseng, bodulo le ho hlahlojwa kgafetsa ke ngaka ya diphoofolo.

Tse ding tsa dimela tse tumileng haholo Afrika Borwa di kenyeletsa lekgala, fynbos, proteas le succulents. Di ratwa hobane di ikamahanya hantle le boemo ba lehodimo ba bakeng seo, haholoholo dibakeng tse omeletseng. Mme di hloka metsi a fokolang. Di protea haholoholo di tsebahala ka botle ba tsona, ebile di sebediswa e le letshwao la naha.

Dumela. Ke hlokometse hore dipere tsa hao ha di sebediswe ha jwale. Ke ne ke ipotsa hore na o nka di adima ka nakwana? Ke na le merero wa ho di sebedisa mosebetsing le ho fumana tjhelete. Ke tla di hlokomela hantle le ho etsa bonnete ba hore di bolokehile. Na o ka thabela seo?

Dumela. Ke a utlwisisa hore ho na le taba ya dipampiri, empa poone ena ke karolo ya thomello ya molao. Mme ditokomane di fe kapa di fe tse siyo di ka hlophiswa ka pele. Ka kopo dumella teraka hore e fete, kapa e fihle ofising ya madibohong ha re ntse re phethela dipampiri. Thepa ya senyeha, mme tieho e ka baka tahlehelo. Ke kopa tshebedisano mmoho ya hao.

Ke dumela hore ho kgutlisetsa mobu o nkilweng ka bolotsana ho beng ba ona, ho bohlokwa bakeng sa toka le poelano. Naha ha se thepa feela, e emela lefa la batho, mokgwa wa ho iphidisa le boitsebahatso ba bona.